Mo tikologong e ke dulang mo go yona re ikopelela manese a mangwe ka gonne, fa bagolo ba ya ko ditleliniking ga ba kgone go kry-a thuso ka bonako ka gore, letsatsi lengwe le lengwe ba bolelelwa gore ga gona dinese tse dingata gore di ka ba thusa ba tshwanetse gore ba emele bangwe ba fetse go dira tiro ya bone kwa section-eng e ngwe gore ba kgone go ba thusa bona.

Ke bona e le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne malapa a le mantsi, ga ba kgone go tlhokomela bagodi mme ba berekisa madi a bagodi ka tsela e e makatsang e e botlhaswa.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso, di bopa maikutlo a rona ka moo mokgwa o re tlhokomelang batsofe, mme di supetsa gore a fa ke rena bana ba mmu wa Aforika Borwa, mme ke pono ya gore rona ba segompieno re ipontsha jang ko batsofeng ba kgale-kgale.

Go na le ko metseng e mengwe ba itlhophela gore batsofe ba bone ba ye kwa ntlong e ba tlhokomelang batho go yone, mme go na le bangwe ba itlhophela gore bona ba tla kgona go tlhokomela batsofe. Ke fa ke bule ke re, motsofe o tshwana le lesea, o motlhokomelwa jaaka o tlhokomela lesea, o motshwara jaaka o tshwara lesea, mme tsotlhe di tlo apara tshiamo.

Mo tikologong ya me bagodi, ka matsatsi a mangwe ba ba neya dijo, maungo le merogo, matsatsi a mangwe go na le basadi ba ba ba tlholang mo malapeng a bona.

Mo ke dulang kgona ee go na le legae la bagodi, mme kwa teng ga ba duele. Ba tlhokomela mogodi go fitlhela letsatsi la gagwe la mo lefatsheng la bofelo mme kwa teng, ba ba fa dijo, ba ba tlhapisa, ba ba tlhokomela ka tsa botshelo, ba ba fa ditlhare, ba ba thusa ka tse ntsi tota.

Phenšene ya puso e tlhokomela batsofe mme, e balekane for kgwedi nngwe le nngwe, bothata keng, batsofe ba le bantsi madi a bona a tseiwa ke batlhokomedi ba bone, go mme e feleletsa o ka re motsofe ena ga dieise madi a gagwe sentle.

Ke gore fa karata ya motsofe e ka swiper-a ko ba rekisang bojalwa e gane ka gore, tla be e supa gore ga se motsofe o a rekang bojalwa koo. Le gona tshwanetse gore puso e dire gore e tseye madi a go boloka mo phenšeneng ya batsofe go ka gonne batsofe ba le bantsi ga ba na di-society tsa poloko.

Phenšene e, e utlwisa botlhoko gonne ga e tlhokomele mongwa yona, e tlhokomela bao ba tshwanetseng gore ba 'irele motsofe. Mme batlhokomedi e ba o ka re batsofe ke bona ba ba imelang batlhokomedi mme aa, batlhokomedi ke bona ba e leng morwalo mo batsofeng.

Batsofe ba basadi ba amogela phenšene ka dingwaga di le sixty, mme ba borre ba amogela madi ka dingwaga di le sixty five. Ke akanya gore ke mengwaga e so, ka lebaka la mengwaga ya nineteen ninety fa Aforika Borwa e tlo ba le diphetogo.

Kwa magaeng tshwanetse gore go be le, ditekisi kgotsa dikoloi tse di tsamayang di tsaya batsofe ba ba palelwang fitlhela go ya dipetlele.

Puso e tshwanetse go direla batsofe di namelwa tseo tse di tshwanetseng go ba tsaya ko malapeng a bona gore ba ba ise dipetlele. Mme puso e tla tsaya sengwenyana mo mading a bone a phenšene kgwedi ka kgwedi gore le bona batsofe ba kgone go ya dipetlele ka potlako motlhang ba e tlhokang.